Ndithi bakuvunwe ngoomatshini kuba bakukhawulezisa inkqubo yokuvuna ngethuba lokuvuna.

Iluncedo kakhulu kuba uluntu alusalambi ngento edibene nezishebo kuba zoko zikhona egadini kwaye inkcithomali iyayehlisa kuluntu lwasezilalini kuba abasayi kuthenga izivuno kuba zikhona ngasemva kwendlu egadini zabo.

Ndingacheba iigusha uboya bazo ndibuthengise ukungenisa imali. Nazo ndizigonye ngethuba ukubaleka iinto ezinjengoba zigule kuchithakale imali, kubekho inkcithomali yokuthenga amayeza.

Uba ndingangumlimi ndingakhetha imvula egqithisileyo kuba yona izoza namanzi okunkcenkceshela izityalo kwaye kwanayo ikwankcenkceshela ezo zityalo. Kodwa bona ubushushu buya kundiphathela iindleko kuba kufuneka amanzi ngenxa yobushushu obugqithisileyo, butshise izityalo ezo zam ndizityalileyo ukuba ndingumlimi.

Ndingathi makalungiselele amalungiselelo ngezokhuseleko, sikhuseleke emsebenzini singalimali.

Ngokolwazi lwam umfuyi weenkomo imfuyo yakhe angayikhusela kumakhalane ngokuba ayidiphe, ayitofe.

Ndicinga ukuba iinkomo zithetha njengeento ezinjengoba ngeyiphi enezihlunu ezikhulu kunenye kwaye ngeyiphi eyakuzala ithole elihle liye likwayinkunzi izihlunu ezinkulu eyakuzoyisa zonke ezilandelayo zakusasa , zakusasa.

Eyona micelimngeni kwi-organic farming yimicelimngeni enjengeento zokunqongophala kwamanzi, ukunqaba kweemvula, ubushushu obugqithisileyo.

Okona kubaluleka ngokucinga ngeendleko endiza kungena kuzo kukunciphisa iindleko ezo ziza kufuneka.

Kungoba oko kungadala ithuba lemisebenzi nokutya kube kufitshane eluntwini, kuxhaphake eluntwini kunganqongophali ukutya, kufikeleleke eluntwini ngexabiso elifanelekileyo.

Eyona ndlela endinagcina ngayo ubisi lwam lungajiki lube ngamasi kukulibeka kwiindawo ezibandayo.

Ewe, licebo elihle elo kuba oko kuya kudala ukuba ulutsha luze lukwazi ukugxotha ikati eziko naxa kunqongophele imisebenzi xa lukwazi ukuzivelisela imifuno yazo.

Aluncedo kakhulu, nanjengoko amaphulo karhulumente ezolimo aya esanda ngokwanda nemisebenzi iya ivela.

Aluncedo kakhulu amaphulo karhulumente nanjengoko uqoqosho luya lusonyuka kuba amaphulo karhulumente avelisa ezezilimo aze azise kwamanye amazwe nezinye zithengiswe kwalapha ezweni.

Lo mbono ndingawusebenzisa kakuhle ngokuba ndithi ndiwuthengise lo mbona, ngoba kaloku uluntu luza kuthenga lo wam umbona kuba uneenkozo ezinkulu kunezi bazifumana evenkileni.

Eyona nto enoba ngumngeni omkhulu kulo msebenzi kukuba kuza kufuneka ndihlale apha kuloo fama kwaye andizuzazi iiyure zokusebenza kwabasebenzi basefama apho ndisebenza khona namalungelo abo.

Uguquguquko lwemozulu lunefuthe kakhulu kwintswelangqesho kuba kaloku izinto ziye zonakale kulo uguquguquko lwemozulu. Amafama aphela elungisa ezo zinto endaweni yokuba bafune abantu bokusebenza, balungisa umonakalo owenziwe luguquguquko lwemozulu.

Xa kuthethwa ngamathuba okuthengiswa kuthethwa ngamathuba okuthengisa imifuno neziqhamo ezo uzaziphuhlisa apho kuwe efama. Uthengisela imakethi zalapha eMzantsi okanye uthengisele abantu abakufitshane nefama yakho ekuhlaleni apho uhlala khona.

Ukuze imfuyo ihlale inamanzi nokuba sekuyimbalela kufuneka ngethuba leemvula kukhongonzwe amanzi, alondolozwe amanzi kangangoko umfama anako.

Iingenelo zokuquka amanina amaninzi zezokuba kuza kwehla intswelangqesho kwaye oomama, amanina anga, ayakwazi ukuhlakula, ngawo akhathelele iigadi amaxesha amaninzi ezilalini kwezi gadi zethu zisemva kwendlu.

Esona sizathu umfama esinomenza azimisele ukunyusa imveliso yehagu kwifama yakhe sesokuba abantu abanamali yokuthenga inyama ngenxa , ngenxa yezoqoqosho.

Iingenelo zokuba ngumfuyi weenyosi zinkulu kakhulu kuba kaloku iinyosi aziyi kufana nezinye iimfuyo ezinjengeebhokhwe, umzekelo, eziza kufuna ukuthengelwa amayeza zimane zitofwa, njalo njalo.

Ukuwugcina umbona wam ungaboli kungalunga ndiwufake kwizibandisi omnye, omnye ndiwufake ezinkonkxeni. Kukwanjalo, omnye kuyawulunga into yokuba ndiwomise ukuze ungaboli umbona

Ukunqongophala kwemvula ngenxa , ngenxa yoguquguquko lwemozulu kuba nefuthe kakhulu kwimfuyo kuba kaloku azisayi kuba namanzi akusela. Amadama ayatsha anga ebezisela kuwo, angaphindi abekho amanzi ke ngoku kuba iimvula zizobe zinqabile.

Mna ndicinga ukuba akululanga kangako ukulima umbona kuba kuzobakho imicelimngeni eminintsi enjengeento zoba kufuneka umbona uhlakulelwe kwaye kufuneka umane ufumana amanzi umbona wakho. Uwuhlakulele ukuze ususe ukhula, ungakhuli nekhula umbona.